NjengomAfrika oziqhenyayo ngenkcubeko yakhe, xa ndisiva intombi yam ukuba iyathwasa ingaluncumo kum novuyo nochulumanco kuba ndiyayazi izawutsho iphile emva kokuba ibigule ixesha elide ndingafumani uncedo. Uvuma kwayo intwaso okanye uvuma kwayo ukufa ndiyayazi iyotsho iphile ndingayivuyela loo nto kakhulu.

Kuwo onke amaziko karhulumente wabasebenzi bakhona abantu abaqeshiweyo ngurhulumente kulaa maziko kwaye abawufundele umsebenzi wokunceda abantu abaphazamisekileyo ngokwasengqondweni okanye emphefumlweni ngenxa yefuthe loxinizelelo kumsebenzi wabo. Kwaye aba 'ntu baqeqeshiwe baphume iimpondo ekuncedeni abantu kwizikhalo abajongene nazo ezimalunga nefuthe noxinizelelo lomsebenzi wabo.

Ewe, ukhona umahluko and mkhulu kubantu basezilalini nasedolophini. Amayeza akhe angabikho ezilalini, abantu bangawafumani onke amayeza ngenxa yokunqongophala kwawo, nangenxa yorhwaphilizo lukarhulumente wasemakhaya.

Kuba ndingumAfrika oziqhenyayo ndiyawasebenzisa kakhulu amayeza esiNtu, kwaye ayanceda aluncedo olukhulu empilweni. Bakhona abantu abakwaziyo unceda isifo somhlaza besiNtu bakwenzele ibhotile, yanceda umakhulu wam kakhulu. Nam xa ndine-fever ndiyawusebenzisa umhlonyana uyanceda kakhulu.

Ummelwane wam apha oyindoda owayenzakale emsebenzini zange afune uya kwagqirha okanye esibhedlele kuba iintsuku zakhe zaziphelile zikagqirha, eyazi ukuthi akazubhatalwa emsebenzini. Waxolela ukuphangela echachatheka enjalo. Wayenzakele eqatheni nalapha engalweni, kwaye ngexesha esonzakala emsebenzini ngokutsho kwakhe wayengazinxibanga iinto zokhusela emsebenzini. Yiyo loo nto wayengazubhatalwa.

Xa umonakalo wenzeke sisentabeni uba ikhona indlela ehamba iimoto eyayo kule ntaba, kule ndawo, sikuyo, ndiyayazi ukuba uzawufowunela abantu beambulensi uxele okwenzekileyo, uxele nendawo enikuyo. Baza kuza khona bazawumnceda lo mntu.

Ewe, esikolweni sam ibikhona inkqubo ebizwa ngokuba yi-feeding scheme yoomama ebebepheka beqeshwe sisikolo, besiphekela, sitye ngebhreyikhi encinci nebhreyikhi enkulu.

Mna ndicinga xa umntu ezikhuphele isisu angakhange adibane noogqirha okanye oonesi eklinikhi ingakhona ingxaki yokuba angaze aphinde afumane abantwana. Naxa ethe waphinda wamitha isisu sakhe okanye isibeleko sakhe singakwazi umgcina umntana. Ziingxaki endicinga uba angajongana nazo ezo.

Mna ndingamxelela umakazi ukuba oogqirha noonesi ngabona bantu balaziyo unyango olupheleleyo kuba bona balufundele, kwaye ngabona bantu banesineke sokunceda abantu. Kuba bona baqale bakujonge phambi kokuba bakuncede. Ndingamcebisa ngelo hlobo mna umakazi, ndimcenge ukuba aye esibhedlele, ayofumana uncedo olululo. Kuba apha esitratweni wonke umntu ufuna nje ukwenza imali.

Kwicala lezemisebenzi abantu besifazane namadoda banikwa ixesha elifanayo lokuzila. Kusekuhlaleni apho kulindele ukuba umntu oyindoda akhawuleze amkele okwenzekileyo, aqine ibe nguye ozoqinisa usapho, aluthuthuzele ukuba lide nalo lamkele. Ingabi nguye ozoba bhetyebhetye.

Urhulumente makaqinisekise kwasezikolweni kumabanga asephantsi uba abantwana bayafundiswa ngokoneleyo ngendlela yokuphatha abantu basetyhini. Nasekuhlaleni, ezi program zee-NGO mazingene ekuhlaleni, phakathi zifundise abantu ngendlela amabaphathwe ngayo abantu basetyhini. Ii-programs mazibe nintsi ezivulwayo ngurhulumente zilwe lo mkhwa wamadoda aphatha abantu basetyhini gadalala.

Izigulane ezisebenzisa amayeza engengawongo eziwathenga kwiindawo ezingekho semthethweni wothengisa amayeza zisecicini xa zisebenzisa la mayeza engawongo okuba zigule ngakumbi kunoba bezigula. Endaweni yoba ziphile zigule kakhulu kunakuqala. Banintsi ke abantu abaye bathenge la mayeza angakho semthethweni, bazibone begula ngakumbi kunoba mabaphile ngenxa yala mayeza angengawongo.

Mna emva kokuba ndigonyiwe nditofiwe kwesi sitofu sesibini ingalo yam yaye yonyela kangangeentsuku ezimbini, kodwa yaphinda yabuyela esimeni sayo.

Urhulumente funeka aqinisekise ukuba uvula amathuba engqesho kuwo onke amacandelo wakhe wabantu abakhubazekileyo. Aqinisekise ukuba bafumana imfundo esemgangathweni elungeleyo impilo yabo apho basokola khona. Aqinisekise ukuba bayamkelwa ekuhlaleni, kwiindawo abahlala kuzo baphathwa ngendlela efanayo nabanye abantu. Luphulo olo urhulumente funeke ajongene nalo uqinisekisa ukuba bafumana zonke izinto ezifunyanwa ngabantu .

Amayeza esiNtu aluncedo olukhulu kakhulu ekunyangeni izigulane kwezo zifo baphila nazo. Kodwa kufuneke bawafumane kubantu abawaziyo amayeza esiNtu, kwenzele bazokwazi ufumana unyango olululo. Bazoxelelwa umlinganiselo uba umntu makasele kangakanani, umntana okanye umntu omdala. Aluncedo la mayeza kubo bonke abantu, usukela kumntu omdala uyotsho ebantwaneni.

Urhulumente uyabaxhobisa abantu ngokufanayo nasezidolophini nabasezilalini kwicala labasasazi bemo yezulu. Kuba xa kukho iimvula ezingamandla ezinezikhukhula uye abaxhobise abantu kwangethuba ukuba ze bangaphumi phandle bangahambi, kuba imo yezulu izobe imbi kakhulu.